kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke na le letshogo, mme ke ne ke sa iketla. Gonne ga ke utlwane le dilo tse di fofelang kwa godimo, ke ne ke fofela kwa nageng ya Malawi.

Toro ya me ya go ka pagama sefofane nka rata go pagama sefofane sa Ethopian Airlines. Ke ya nageng ya Zimbabwe, ga ke tshabe sefofane empa fela ke nna le letshogo fa ke palama sefofane.

Fa o ya kwa nageng ya Nigeria. O tshwanetse go nna le ditokomane tsa maeto jaaka passport, visa, ditokomane tsa boitseanape, tekete e ya sefofane, di kgatlhego tsa botsogo, yellow fever vaccination card, tsela ya go rera leeto, puso le di kgatlhego tsa immigration, madi le boikemisetso. Mme fela tsotlhe tseno di tla go thusa go fitlha sentle kwa nageng ya Nigeria. O tshwanetse go ya kwa Hone Affairs go ya go tlatsa diforomo tsa ditokomane tsa maeto.

Ke akanya gore, dibese mo toropong ya me di tshwanetse go nna le ditsela tsa yona, gonne go le gantsi dikotsi tsa di janaga ke.

Mathata a thekenoloji, go felelela ga madi, fa karata e sena madi o ka se kgone go palama mme ga gona ditsela tse dingwe fa o se na madi ka nako eo, go tlhoka mafelo a go tsenya madi, go latlhegelwa kgotsa go utswetsiswa karata, go tlhokana le tlhokomelo ya

Bakgweetsi ba dibese ba thusa gore bakgweetsi.

Tlholego ya Disele, Disele ke mafura a nang le maatla a gaisang, a fokotsang di tshipi e e botlhofo mo mafapheng ka go tlhagisa motlakase. Mme fela koloi ya go tsamaya ka disele e telele ka tsela e e tsietseng. Boitekanelo jwa metlakase, koloi e dirisang diesel e tshwanetse go tlhokomelwa, tikologo le tiriso. Mme fela, bese e tshwanetse go tsamaya ka nako e rileng go boloka nako e telele le gore bangwe fa e leng gore e ba sile ba kgone go tsaya kgotsa go palama e nngwe e latelang.